Ukudlala imidlalo yesikolo kuluncedo kakhulu ukulwa noxinzelelo ngokwasengqondweni. Xa udlala ingqondo iyaphumla utsho uncedakale ungacingi kakhulu, wonwabe, ulibale ngeengxaki. Noxinzelelo lwengqondo luyehla.

Kundincede kakhulu ukuthatha inxaxheba kwezemidlalo esikolweni kuba ngoku ndimdala ndiyakwazi umelana nee-challenges zobomi, ndiyakwazi ucela uncedo xa ndiludinga. Ndiyakwazi uzithoba, ndiyakwazi ukumelana nesimo esingesihlanga ndikwazi ukusilungisa.

Umcelimngeni endijamelene nawo kukuba asinazo izixhobo zomdlalo weqakamba ezilalini. Kuba nzima ukufikelela kwiindawo apho kukhona khona izixhobo, loo nto yenza amaphupha ethu afe.

Umdlalo endiwukhumbulayo ngumdlalo webhola ekhatywayo kwindebe yehlabathi yango-twenty ten apho uSiphiwe Tshabalala wakora inqaku lokuqala.

Ndicinga into yokuba banoloyiko lokuba kungaze kwenzeke wonzakale kuba abantu besifazane abomelelanga njengabantu abangamadoda.

Ndingathanda ukuba kubonelelwe umdlalo webhola ekhatywayo, i-netball.

Kwisikolo sam kukhona ibala lomdlalo wombhoxo, kukhona ibala lebhola ekhatywayo, kukhona ibala le-netball.

Imidlalo yebhodi efana netshesi inceda kakhulu ekuvuleni ingqondo, ukwazi ukusebenzisa ingqondo ngokukhawuleza, ukwazi ukuhlangabezana neengxaki, ukwazi ukuba ungazisombulula njani iingxaki ngokukhawuleza.

Iqela lebhola endilithandayo yiOrlando Pirates kwaye ndingathanda xa bengazimisela baqhubeke bakwazi ukuwina iitumente zendebe ngeendebe.

UPortia Modise nguyena mdlali ophume izandla ngokombono wam kuba unamanqaku amaninzi kwaye bendisithanda isakhono sakhe sokudlala ibhola.